Van'wamapurasi va fanele ku fafazela swiharhi hi mimirhi, ku tiyisisa leswaku swi tshama swi basile hi mikarhi hinkwayo. Ndlela leyi yi ta pfuna leswaku va senga masi lama nga na rihanyo lerinene na ku papalata mavabyi.

Ku virisa masi swi na nkoka swinene hikuva swi dlaya ti-bacteria na switsongwatsongwana, leswi swi endlaka leswaku masi ya kota ku tshama nkarhi wo leha ya nga bolanga.

Ku va vurimi byi tshama byi ri kona emindyangwini ku nga endliwa tinhlengeletano, laha ku nga ta dyondzisiwa vaakatiko hi nkoka wa vurimi emindyangwini. Swo swoleswo swi ta endla leswaku vanhu va twisisa mpfuno wa vurimi ema emakaya.

Minjhani minijhere wa mina, a ndzi ri na xikombelo xa leswaku xana swi nga va njhani leswaku mi engetela muholo wa mina, tanihileswi mi ni kombeleka leswaku ndzi tirha vhiki hinkwaro na vusiku. Leyi ku nga mhaka yo ka yi nga olovi na ka ntsanana. A ndzi a ndzi ta tsakela ku twa tlhelo ra n'wina inkomu.

Loko swibyariwa swa ha ri ntsanana ku cinca ka maxelo swi nga vanga nghozi leyi kulukumba, Hikuva loko mpfula yo na hi matimba yi nga khukhula swimilana swoswoleswo. Leswi nga ta endla leswaku ku va na ku lahlekeriwa eka van'wamapurasi.

Thekinoloji yi na nkoka swinene eka vurimi bya masi, hikuva yi nga endla leswaku ku tirhisiwa muchini ku senga masi molamolamo eka swifuwo. Leswi nga ta endla leswaku ku hatla ku va na masi yo tala ku nga ha ri hi ku masi lama ma sengiwa hi vanhu.

Ku tirha ntirho wo pfuneta u nga holi eka swa vurimi swi na nkoka swinene tanihi mudyondzi wa swa vurimi. Hikuva swi ta endla leswaku u tokoto swinene eka swa vurimi leswi nga ta ku pfuna ku ya emahlweni na loko se u thoriwile ku tirha swa vurimi ku ya hi xinawu.

Minjhani manana kumbe tatana mina ndzi mutshwa loyi ndzi tsakelaka ku sungula swa vurimi, kambe tanihileswi ndzi ndza ha sungulaka a ndzi na mpfuno wo enela loko swi fika eka timhaka ta timali. Xikombelo xa mina ku ri leswaku mi ndzi seketela hi mali loko se business ra mina ri karhi ri kurile kumbe bindzu ra mina ri karhi ri tlakuka ra vurimi ndzi ta kota ku yi tlherisela endzhaku mali leyi.

Ku pfumaleka ka swakudya nkarhi wo leha etikweni kumbe emugangeni, swi nga va na hakelo ya leswaku swakudya mixavo ya swakudya yi yi tlakuka. Leswi swi ta va tano hikokwalaho kaku ku ta va na kayivelo wa swakudya leswi nga ta endla leswaku mixavo yi tlakuka.

Hi ku ya hi matwisiselo ya mina ndzi vona leswaku van'wamapurasi va tshama va ri karhi va cheka maxelo kuku tiyisisa ku tiyisisa leswaku a ku nge vi na timpfula ta matimba kumbe ku nge vi na dyandza. Leswi va nga swi endla hikuva va cheka maxelo kumbe va endla leswaku swakudya swi tshama swi tele leswaku loko fika nkarhi wa dyandza va kota ku va va kota ku tihanyisa.

Tanihi murimi lowuntshwa xo sungula ndzi nga vutisa leswaku, xana hi wihi nkarhi lowu hi faneleke ku byala swimilana naswona xana hi swihi swimilana leswi lavaka dyambu na leswi lavaka mpfula.

Vurimi byo tihanyisa byi na nkoka swinene emindyangwini hikuva loko mo va mi byarile swo fana na mavele swi nga endla leswaku mundzuku mi kota ku ma gayisa ma hundzuka mugayo leswi nga ta mi hungutela exiphiqo xa ku va mi durheliwa hi ku xava mugayo eswitolo tanihileswi mugayo u nga ku durheni swinene. Swo fana ni timanga .

Ndlela leyi nga nawini no hlayiseka yo dlaya swifuwo eAfrika-Dzonga i ku rhanga u swi ti titivata hi muchini wa gezi kumbe ku swi duvula.

A swi nandzihi kufana hikuva leswi nga mathinini a swi tiveki leswaku swi va swi pfaleriwa ku fika nkarhi wo fika kwihi. Na leswi swi vaka swi ri na ayisi a swi tiveki leswaku swi tshamile etifirijini ku fikela nkarhi wo fika kwihi. So swakudya leswintshwa hi swona swi nandzihaka hikuva swi va swa ha ri na rihanyo lerinene.

Vurimi byi byi na nkoka swinene eka ikhonomi ya Afrika-Dzonga hikuva byi endla leswaku ku thoriwa vanhu, leswi nga ta endla leswaku swi nghenisa mali eka ikhonomi ya tiko ra Afrika-Dzonga.

Tipholisi kumbe milawu leyi nga tirhisiwaka eka vatirhi va le mapurasini i ku va va dyondzisiwa hi ku tirhisa tikhemikhali ta nghozi ku vasirhe ku va va tisirhelela. Na ku vona leswaku ku va na mati yo enela ku cheleta swimilana.

Misava yi nga yi nga tiyisisiwa rihanyo ra yona hikuva yi cheriwa manyoro leswaku yi tshama yi nonile.

Ina, hikuva loko swakudya swa vurimi swi pfumerile, mixavo ya swakudya ya chika, kambe loko swakudya swi nga pfumelelanga hikwalaho ka ku pfumaleka ka mpfula swi endla leswaku swakudya swi durha swinene.

Miroho leyi byariwaka emakaya yi va yi na rihanyo lerinene, hikuva u kota ku yi tlhogomela hikuva u yi cheleta na ku vona leswaku a yi a haheriwi hi thyaka, kumbe ku tshika swifuwo swo fana na timbyana leswaku swi yi bela mati. Kambe leya ku xava exitolo yi va yi nga ri na rihanyo lerinene hikuva a swi tiveki leswaku yi va yi khiwe rini, naswona yi va yi kulele eka ndhawu ya njhani.

Yi nga va yi antswisiwa hikuva ku endliwa switendana, laha va nga kumeriwaka na tihitara kumbe tifene, leswi nga ta va bela moya kumbe swi va endlela leswaku xiyindlwana xoxolexo xi va na ku kufumela hi nkarhi wa vuxika.

Hi nga tirhisa swo fana ni tibeke ta ku tshovela laha hi nga ta va hi kha hi chela kona swibyariwa loko hi karhi hi jikajika kwala pura purasini. Yi nga tlhela hi tirhisa swo fana na ti-aprons leti ti nga na swikhwama leswitsongo ku va ti chela swin'wana swa switirho swa swibyariwa kwala, kwala exikhwameni. Na muchini ku va yi karhi yi pfuna ku va yi tshovela hi ku hatlisa ku tlula ku va kha ku tirha vanhu.

Vurimi byi na nkoka swinene eka tindhawu to fana na le makaya kumbe emadorobeni hikuva hi nkarhi wa xirimi ku ta ku thoriwa vanhu lava nga ta va va kha va byala swimilana, ku tlhela ku thoriwa vanhu hi nkarhi wa ntshovelo lava nga ta pfuneta ku va va karhi va tshovela swimilani leswi nga ta va swibyariwile. So hikuva kha ku endleka sweswo mitirho yi va kona etindhawini to fana na le makaya na le madorobeni leswi nga na nkoka eka vutomi bya vanhu.

Eya swikahle hikuva u fanele ku tshovela swakudya swo hambanahambana, u nga ha byala mavele u nga ha byala timanga kumbe swin'wana swo hambana ku tlula ku tshama u karhi u byala nchumu wun'we ntsena.

Ku va ku na pfula ku pfa ku huma risana swi na nkoka eka swimilana, hikuva swimilana loko swibyariwile ku fanele ku pfa ku huma risana leswaku swi kota ku kula kahle hikuva loko ko na pfula whayawhaya swi ta endla leswaku swimilana swi fa.

Thekinoloji yi na mpfuno swinene eka vurimi hikuva masiku lawa ku tirhisiwa muchini, ku byala na ku byala tshovela. Leswi endlaka leswaku ku tshoveriwa kumbe ku byariwa swimilana hi xihatla swinene ku tlula loko ku karhi ku endla vanhu.

Ntirho wa tikholichi ta vurimi, i ku va wu dyondzisa vantshwa hi swa vurimi na ku va va va na vutivi swinene kumbe ntokoto eka timhaka ta vurimi leswi nga na nkoka eka ikhonomi.

Avuxeni, nkulukumba heyi a ndzi ta kombela ku khomeriwa swinene eka mhaka leyi hi nga hlangana na yona, kambe hi na ku tshemba na ku tiyisisa leswaku mhangu ya muxaka wo fana na lowu a yi nge he pfuki yi endlekile nakambe. Leswi nga te tani a ndzi ta kombela leswaku mhaka leyi yi tshama exikarhi ka mina na n'wina, mi nga yi tivisi vanhu va vaakatiko hikuva swi nga hi onhisela swinene eka purasi ra hina.

Avuxeni vanhu hinkwenu heyi ndzi titwa ndzi tinyungubyisa swinene eka mhaka leyi nga ku endlekela eka nkarhi wa sweswi. Hikuva loko hi langutisisa kahle hi ta ta swivona leswaku vurimi byi endli leswaku ku tumbuluxiwa mitirho yo tala eka vanhu lava tsakelaka ku endla swa vurimi. Se leswi nga te tani ndza tinyungubyisa swinene hi mhaka yo fana na leyi.

Ndzi nga titwa ndzi tshovekile swinene emoyeni, hikuva ndzi ta va ndzi tekile mali ku xava swibyariwa na manyoro leswi a ndzi ta langutela leswaku mundzuku ku va na mbuyelo kumbe ntshovelo wa leswi byariweke. Ni nga twa ni tshovekile swinene emoyeni, kambe ndzi nga amukela leswaku eka nkarhi lowu taka swi ta tlhela swi va na mbuyelo futhi.

Masi lama virisiweke ma na nkoka swinene emirini wa munhu, hikuva ma nga pfuna ku sivela mavabyi matlhela ma ku nyika ti-vitamin-i leswi nga ta endla leswaku miri wa wena wu va wu wu hlayisekile na ku va ready ku lwisana ni mavabyi man'wani.

Ku fikelela thekinoloji swi na nkoka swinene eka van'wamapurasi lavatsongo, hikuva va nga kuma michini yin'wana leyi nga va pfunaka ku tshovela swibyariwa swa vona, leswi nga ta endla leswaku swi va olovela ku tlula loko ku karhi ku tshovela vanhu.

Hi ku ya hi mina nhlampfi leyi nandzihaka swinene hi leyi tengeke hikuva, ndzi twa yi va ya ha ri na rihanyo lerinene. Handle ka ku va leyi nga ethinini leyi nga ethinini yi va yi swekiwi yi cheriwangi tikhemikhali leti dlayaka vunandzi bya nhlampfi yoyaleyo.